inaka ngiyathoma nokulizwa ibizwelo ukuthi kunesembatho ekuthiwa yinaka.

Iphotho angilazi bona khuyini mara ngiyacabanga ukuthi iphotho kungaba yinto ephothelweko, into ephothelweko yinto eyenziwe ngomncamo ethungelelwe ngomncamo. Iye, mhlambe iphotho kungaba yinto ephothelweko.

Iphephethu sisembatho sesikhethu sabomma esimbathwa ngaphambili, simbathwa bafazi abathethweko nabantazana abathombileko, iye yiphephethu.

Ibhetjha sisembatho sabobaba esenziwe ngesikhumba sekomo, sisembatho sabobaba sesintu esenziwe ngesikhumba sekomo, simbathwa babantu bembaji esiNdebeleni. Sakheke njenge-under, yi-under yesikhethu ngingatjho njalo ngithi, yi-under yesikhethu eyenziwe, ngesikhumba esitjhukiweko .

Isthimba singatjho sithi yiskerede, yinto efana njengskeride esenzwe ngesikhumba sekomo. Esikhathini esinengi isithimba simbathwa bodade abangakathathwa esiNdebeleni abathombileko bambatha isithimba. Isithimbesi simbathwa ngemva senziwe ngesikhumba sekomo, sihlotjiswe ngomncamo.

Itjhorholo singathi yisembatho sabomma abathethweko, iye yisembatho sabomma abathethweko simbathwa ngaphambili. Simbathwa bafazi abathetheko, sihlotjiswe ngomncamo, sifana ne-apron yeikhethu eyenziwe ngesikhumba yenzwa itjorholo yenziwa ngesikhumba, bese ithungelelwe umncamo lo kuthi ihlotjiswe ngaphambilapha yembathwa bomma abathethweko.

Iporiyana yinto embathwa bobaba abathetheko yenzwe ngesikhumba sembuzi, imbathwa entanyeni, imbathwa bobaba abathetheko. Esikhathini sanje iporiyana imbathwa mumuntu othetheko nakenze umnyanya ngakwakhe. Iye, iporiyana le yenziwa ngesikhumba sesilwane, ubaba uyimbatha entanyeni, yenzwa ngesikhumba sesilwane ibuye ihlotjiswe ngomncamo.

Amapatlagwana ziinyathelo ezivulekileko, ezenzwe ngesikhumba, zesikhethu mapatlagwana.

Umtjhotjho sisembatho esimbathwa babantu babobaba, umtjhotjho lo wembathwa ehloko, umtjhotjho wenziwe ngesikhumba. Wenzwa ngesikhumba umtjhotjho.

Ibhengela yinto embathwa bomma kuthi bazirhabise, irondo ifakwa esandleni ibhengela le. Iye, ibhengela yinto erondo imbathwa bomma, ifakwa ezandleni kuthi bazirhabise babe bahle.

Amanambasikhambe manyathelo ambathwa bomma, emhleni amanyathelo la arhabiswa ngomncamo, athungelelwa umncamo abemahle. Manyathelo avalekileko, mateki aplada manyathelo aplada avalekileko anomkghabiso womncamo amahle tle manambasikhambe-ke lawo.

Amancina ngizokuthi yini mara amancina. Amancina yizinto esizimbatha eendlebeni kuthi sizirhabise sibe bahle, macici layo. Ambathwa endlebeni esikhathini esinengi amacici la ambathwa bomma, abantu bengubo, bantazana bomma.

Singathi yisigcoko mara esiplada. Ibherede sgcoko esiplada senziwe nge-cotton, iya yisgcoko esiplada esirondo senziwe nge-cotton esikhathini esinengi simbathwa bafazi, abomma nabomma esibabiza ngama-chief, abomma baka-one nabantazana abathombileko, abama-fourteen bayayithwala ibherede, iya. Yinto esiyithwala ehloko njengabomma sgcoko esiplada esirondo esiza ngemihlobohlobo yemibala.

Idzila yinto embathwa bomma entanyeni singayifanisa njengento efana nesimbi ebhlenkako itatelwa entanyeni abomma abathethweko. Esikhathini esinengi idzila imbathwa bafazi abanemizi abomma bemizi, bayimbatha nabambatha izembatho zabo zesikhethu, iyakghabisa iyabhlenka yihle yidzila.

yini amatjega, angazi bonyana yinto enjani amatjega.

Skeride lesi esenziwe ngomncamo esimbathwa ma-fourteen namkha abantazana abathombileko, senzwa ngomncamo omude omhlophe siyalenga.

Anginalo ilwazi lokobanyana ingejana yinto bani.

Ingwani yinto ethwalwa ehloko, ithwalwa bobaba sigqoko sabobaba.

Ikghororo zizembatho zesikhethu ezipheleleko ngitjho ukuthi, ngezambatho zesikhethu ezipheleleko ngitjho ukuthi, yiyerhana, yisithimba, yiphephethu, ziinrholwani zezandleni, ziinrholwani zeenyaweni ikghororo imbathwa bantazana abathombileko epheleleko yikghororo-ke leyo. Yizembatho zesikhethu zabomma namkha abantazana abathombileko ezipheleleko zoke.

Umlingakobe mncamo ophothelweko, mncamo omude, obotjhelelwa bomma ehloko uthoma ehloko. Mibili imincamo le yomlingakobe oyi-one usesandleni sokudla omunye usesandleni sesincele. Umlingakobe mncamo ombathwa bosobesa nabawiseleko, unina lomntwana owelileko, oyengomeni mlingakobe loyo, mude umlingakobe uqhiswa bomma phasi nabagidako bagida igwabo.

Inyoka mina engiyaziko silwane esirhurhuba phasi esingananyawo, esirhurhuba phasi esingananyawo, esinetjhefu, esilumako, esihlala esirhweni.

Irhabi yinto embathwa bantazinyana yesikhethu yabentazana imbathwa mntazana osese mutjha ongakathathwa onganamntwana. Irhabi lenziwe ngomncamo nentambo liyaphothelwa ngaphambili iye lirhabi lelo.

Isikotjhi sikerdana esifitjhani esimbathwa bentazana bequde esinemithalothalo ebovu nobumnyama simbathwa bentazana bequde ngeleSihlanu isikotjhi leso.

Umdzegana angazi ukuthi yini umdzegana angifuni ukukhuluma amanga ngiyathoma ukulizwa igama lomdzeganelo angiwazi umdzegana.

Angazi bonyana khuyini umnyaliyani angiwazi umnyalinani.

Umgari mncamo ombathwa bonobesa umbathwa ngengoma umfazi nakawiseleko. Umgari mude uthwalwa ehloko mncamo, kuhlekuhle umgari mncamo othungiweko omareyi amabili, oyi-one ubasesandleni sesingcele omunye ubasesandleni sokudla. Ubotjhwa ehloko bese nakugidwa igwabo uqhiswa phasi mude iye mgari loyo.

Angazi bonyana khuyini umadalanyana angazi bona khuyini.

Umbalo yingubo yesikhethu yesiNdebele yingubo enombala obovu nohlaza nomtjheli, nohlaza sasibhakabhaka. Yingubo yesikhethu embathwa masokana aweleko ibuye imbathwe bentazana abathombileko yingubo yesikhethu esiyimbathako.

Unokhethwabo mbhalo wesiNdebele yingubo embathwa sitjhaba samaNdebele yingubo enombala ohlaza, otjheli ohlaza satjani, nohlaza sasibhakabhaka no-brown ngunokhethwako loyo.

Umtshurhwana yingubo encazana evamise kumbathwa bomma abathethweko namkha abomma abatjhadileko bayimbatha emahlombe ukuhlonipha umuzi namkha indoda emthetheko. Kwesinye isikhathi umtshurhwana yingubo embathwa bantazana abathombekileko namkha abadlulisileko iba litshwayo lokuthi balungele ukuthathwa namkha balungele umendo. Umtshurhwana yingutjana encani egoqwako embathwa emahlombe iqobotjhelwe ngesiqobotjhelo imbathwa bomma.

Isihlohlo yinto ethwalwa bobaba ehloko yenziwe ngesikhumba namkha isikhumba sembuzi.

Sigqoko esithwalwa ehloko sebusika esikhathini esinengi senziwe ngewulu.

Umkhala mncamo othwalwa ehloko uthwala babantu abaqeda ukuphetha isiko mhlamunye amasokana nakaqeda ukugoduka namkha umntazana nakaqeda uhlubula. Kwesinye isikhathi umkhala mncamo othwalwa ehloko uthwalwa bonobesa nabenza umnyanya.

Anginalo ulwazi lokobonyana yini unomahlonjana angimazi bona khuyini.

Anginalo ilwazi lokobana khuyini unomatlawana angamazi bona khuyini unomatlawana.

Imvunulo yesintu yesiNdebele iqakathekile ngombanyana iyahlukanisa ukuthi umuntu omdala umbatha bunjesi, umuntu omutjha umbatha bunjesi, umuntu osese mntwana simbona ngokumbatha bunjesii, iyahlukanisa ukuthi ubaba othetheko simbona ngokuthi umbatha bunjesi, isokana elitjha limbatha bunjesi, idalabhoyi limbhatha bunjesi.

Isiko liyikho koke kimi isiko, litjho ukuthi ngingubani wakwabani, ngibuyaphi ngikhule njani indlelami iyaphi. Isiko lingipha umhlahlandlela wokuthi ngisukaphi ngiyaphi ngiqalephi epilweni, lingikhombisa indlela yokuphila ekungiyo. Iye isiko litjho likhulu kimi isiko liyipilo kimi.